Ku lomba xiambalo xa ndhavuko eka ndhavuko wun'wana swi vula ku kombisa xichavo na ku tlangela ku hambana loku endleka leswaku tiko ra hina ra Afrika-Dzonga rifuwe swinene hi ku ambala xiambalo xo huma eka ndhavuko wun'wana ndzi tlangela vun'we na ku hambana loko Afrika-Dzonga ri nga kona i siku ro dyondza eka rona ku tlangela na ku tlangela ku hambana ka hina naswona ndzi ehleketa leswaku swa tsakisa swinene.

Eka nkhuvo wa vukati ku ta va ku ambarile mpahla ya xintu xa Vatsonga leyi kumekaka eka ntumbuluko ku hlanganisa ni mikwama ni swikipa vavasati va ta va va ambarile ndindana dovhana kumbe nguvu na swikipa swa vuhlalu kambe vavanuna va ta va va ambarile madzovo ya swimbutana kumbe swiharhi va tlhela va boha tinjhovo ni tindzhindzo.

Ndlela leyi vantshwa va ambalaka ha yona namuntlha i ku hlangana loko rha rhanganeke ka vutivi bya ndhavuko ku kombisa munhu hi xiyexe ni mikucetelo ya misava hinkwayo hambileswi van'wani va nga ha vulaka leswaku swiambalo swa ndhavuko swi nyike ndhawu eka mikhuva fashion ya le vupeladyambu kumbe ya misava hinkwayo entiyisweni vantshwa vo tala va kuma tindlela to hlanganisa ndzhaka ya vona ya ndhavuko ni switayele swa manguva lawa.

Tanihi Mutsonga ndzi vona swi tsakisa ku dyondza na ku tlangela mindhavuko yin'wana ya mindhavuko ku katsa na swiambalo swa vona ku ambala swiambalo swa ndhavuko swa vanhu van'wana swi nga e swi nga va ndlela yo xiximeka yo kombisa ku tlangela kumbe swi tlhela swi va swa nkoka ku twisisa nkoka na matimu endzhaku ka swiambalo.

Hakunene swi titshega hi munhu hi xiyexe vanhu van'wani va swi tsakela swinene ku ambala swiambalo swa ndhavuko ngopfungopfu hi nkarhi wa swiendlakalo swa ndhavuko kumbe swiendlakalo swo hlawuleka tanihileswi swi va pfumelelaka ku tihlanganisa ni ndzhaka ya vona na ku kombisa timintsu ta vona van'wani va nga ha tsakela swiambalo swa manguva lawa leswi ambalaka siku na siku tanihileswi hakanyingi swi olovaka naswona swi tirhaka naswona ku va la lava tsakelaka ku tihlanganisa na switayele leswimbirhi.

I xiboho xa munhu hi xiyexe swinene lexi titshegaka hi swiyimo swa munhu hi xiyexe mintlhaveko na swilaveko swa munhu hi xiyexe a ku na nhlamulo yo sayiza yin'wani leyi ringanaka hinkwawo vanhu van'wana va nga ha kuma leswaku ku tekana nakambe swi tisa rirhandzu lerintshwa xinghana ni ku horisiwa kasi van'wana va nga ha tsakela ku dzikisa mianakanyo ya vona endyangwini wa vona kumbe eka swilo leswi tsundzukaka na munghana wa vona lowu feke.

Ni nga vula leswaku swi lulamile hi ku helela ku teka nkarhi wa wena u rhangisa ku horisa ka wena endzhaku ko lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena u nga ti twi u tshikeleriwa ku tsutsumela eka nchumu ku katsa ni ku tekana nakambe ti nyiketela eka wena n'wini endyangwini wa wena ni eka vuhlayiseki bya wena bya mintlhaveko i xiboho lexikulu lexi nga fanelangiki ku tekiwa hi ku olova loko u nga si languteleka ku teka nakambe sweswo swi kahle hi ku helela vuton'wini bya wena.

Wolowo i xiendlo lexi rhandzekaka hakunene ndzi ta anakanya hi ku vutisa manana kambe ndzi ta tlhela ndzi lava ku rhanga ndzi n'wi kombela ku vona loko a tshunxekile eka swona loko a ri tano ndzi ta n'wi kombela leswaku a heleketa n'wana wa munghana wa mina eka riendzo leri i nkarhi lowunene eka manana ku heta nkarhi wa xiyimo xa le henhla xa munhu loyi a pfumalaka ku nyika nkongomiso na nseketelo swi ta endla ndlela yo hlamarisa yo aka vuxaka exikarhi ka mindyangu ya hina.

Vaxinuna ndzi nga va xavela kumbe nceka wa ntima kambe va xisati kumbe nguva.

Yin'wani ya tindlela leti hlamarisaka swinene mindhavuko ya ndhavuko i ku cincela ka ku endleliwa ni swin'win'witsi swa vihlarhu ku tirhisa mindhavuko yo hambanahambana yi nghenise swin'witsin'wisi swa vuhlalu hi tinhlamuselo to fanekelisela leti kombisaka mpimanyeto ya swona ripfumelo ni ma hiva hivana ya swona.

Ku endla vuhlalu lebyi hlohloteriweke hi Vatsonga sungula hi ku hlengeleta switirhisiwa swo fana na vuhlalu bya nghilazi bya muhlovo ni swilo swa ntumbuluko swo fana na ti action kutani tirhisa tindlela ta ndhavuko ta vuhlula to fana na kumbe off loan waving kumbe ku endla swivumbeko swa geometric.

Vavasati va Vatsonga va endla ncino wa xibelana ncino lowu hanyaka na matimba lowu katsaka ku rhurhumela hi matimba swi kun'wana ni switshamo va cinisa va cinca va ambala xiketi xa ndhavuko xa Vatsonga lexi vuriwaka xiketi xa tinguva kumbe xibelana lexi talaka ka mihlovo xi endliwe hi voya kumbe lapi naswona xi endliwe hi xirhendzevutana ku khandziyisa ku fambafamba ka tinyonga ncino lowu wu endliwa hi maendlelo lama hatlisaka lama rhanganeke ku tlula micino leyi fanaka na ya le Caribbean ku kongomisa eku fambafamba hi vutshila.

Vavanuna va ndhavuko va Vatsonga va ambala mahembe ya mihlovohlovo ya swifaniso minkarhi yin'wani ya hlanganisiwa na maburuku kumbe maburuku ya koma kan'we na swihuku swa ndhavuko eka minkarhi ya mikhuvo loko swihlovo swin'wana swa matimu swi boxa madzovo ya swiharhi swiambala swa manguva lawa swa vavanuna va Vatsonga swi kongomisa eka malapi yo vangama lama nga na swifaniso na ku tirhisiwa ka switirhisiwa.

Vavasati va Vatsonga hi ntolovelo va ambala swifunengeto leswi swa mihlovohlovo kumbe swikhete leswi vuriwaka waka xibelana leswi tlhelaka swi tiviwa tanihi tinguvu na xifunengeto xa nhloko kumbe xifunengeto xi vuriwaka duku.

I Thomas Chauke hikuva vuyimeri bya yena lebyi vulavulaka hi timhaka ta nkoka ku katsa ku tinyiketela ka yena ka ku hlayisa ndzhaka na ririmi ra yena ra Vatsonga ntumbuluko wa yena wo titsongahata na ku va ehansi ka xiave xa yena xo hlohlotela eka bindzu ra vuyimbeleri bya Afrika-Dzonga hinkwaswo swi hoxa xandla eka gandzele ka yena loku hangalakeke.

Ndzi rhandza vuyimbeleri bya Xitsonga hi vuenti bya ndhavuko byo fuwa swichayachayana leswi hanyaka na matimba ku nghenisiwa ka swichayachayana swo hlawuleka swa ndhavuko na vuswikoti byona byo hlanganisa vuyingiseri na vaaki na vutivi nhluvukiso wa vuyimbeleri bya Xitsonga bya manguva lawa ku katsa swilo swa ndhavuko na swichayachayana na ya manguva lawa naswona swi tsakisa vuyingiseri byo anama.

Vuyimbeleri bya ndhavuko i bya nkoka hikuva byi tirhisa ku hlayisa matimu na ndzhaka ya vaaki ku kombisa na ku tiyisisa vutivi bya ndhavuko na ku kurisa mintirhisano wa vaaki hi ku hlanganisa vanhu hi ku tirhisa mintokoto na mikhuva leyi avelaniwa yi tlhela yi tirha tanihi xitirho xa dyondzo nkongomiso wa mahanyelo hambi ku ri ku hlamusela ka ntshamisano ku nyika rito ra ku hlula na ku lwisana ka vaaki ku hlayisiwa ka ndzhaka na matimu.